Ukukhwela ibhayisekile kunceda ekuphuculeni impilo yomzimba ngokubanzi. Kubandakanya ukomeleza imisipha, ukuphucula, ukuguquguquka kunye nokwandisa ukomelela. Ukukhwela ibhayisekile xa usiya emsebenzini kunceda nokuphucula nemeko yengqondo yakho.

Kubalulekile ukufumana i-learners ilayisensi, kangangokuba nam ndiyayifuna ngoba ndiyibona ibalulekile. Maningi amathuba avelayo aye afune abantu abaselula abakwaziyo ukushayela ufumaniseke ukuba wena awunayo i-learners okanye ilayisensi. Ngakho ke kubalulekile ukuthi xa uselula uzilungiselele uselula usemncinane kuba maninzi amathuba afuna abantu abakwaziyo ukushayela. Futhi kuyenzeka kube khona isimo esingxamisekileyo kufunwe umntu okwazi ukushayela onencwadi zokushayela, kufumaniseke ukuba wena awunayo.

Urhulumente uyagxininisa ukuba iimoto zibe kwimeko efanelekileyo xa zisendleleni. Iimoto ezisemthethweni zinciphisa umngcipheko weengozi kuba kaloku zizinzile kwaye zikulungele ukuba zingahamba emgwaqweni ukuthi ziqhube. Enye enye , enye into urhulumente ukhusela abaqhubi kunye nabahambi. Ukugcinwa kwemoto kunceda ukukhuselwa kwabantu abahamba ngeenyawo kunye nabanye abantu abasebenzisa loo ndlela ihamba imoto.

Abanye abaqhubi beetekisi banokuziva ingathi abavuzwa ngokwaneleyo, imali abayifumani ngokwaneleyo, nto leyo enokukhokhela ekuxinzelelaneni nasekungqalisweni. Ukukhuphisana phakathi kwabo kwabanye onotekisi kunye nenkampani zetekisi kunokubangela ubundlobongela, ngakho ke ukhona umba ongundoqo ofanele ukusonjululwa. Kudingakala ukuba bahlale phantsi babonisane ukuba kumele kwenziwe njani ngesi sehlo.

Indlela endiziva ngayo ngokuhamba ngebhasi umgama omde ingakumbi xa ndihamba ebusuku. Ndizothetha inyani, kumnandi kona ukuhamba umgama omde uhamba ngebhasi elintofontofo apho ufumana yonke into oyidingayo. Kodwa into embi kukuhamba ebusuku kuba kaloku, andithi uhamba umgama omde ufuna ukubona iindawo. Akukwazi ukuzibona kakuhle indawo xa uhamba umgama omde ngebhasi ebusuku ngoba kusuke kumnyama futhi kungaphephanga. Ngakho ndipasisa ukuhamba emini xa ndizohamba umgama omde ngebhasi.

Ukufunda kwezinto ezilungileyo ezenzekileyo endleleni kubandakanya amava amnandi kunye nezinto ezintle endithe ndazifumana ngexetsha ndihamba endleleni. Ukufunda kwezinto ezingalunganga kubandakanya iimpazamo endithe ndahlangana nazo ngexetsha ndisendleleni okanye neengxaki endithe ndadibana nazo endleleni.

Izinto ezinokwenziwa ngumntu ohamba ngeenyawo xa ephangela ukuze azikhusele angatshayiswa zimoto kukuba angahambi efake ezi zinto zibizwa ngokuba zii-earphones kuba kaloku zona zenza ukuba ungeva kwanto eza emveni kwakho kwaye ungeva nomntu okukhwazela ngasemva. Ezinye izinto kukuba uhambe kwiindlela ezilungiselelwe abantu ukuthi bahambe kuzo, hayi ezihamba imoto. Okunye ongakwenza xa uhamba ngeenyawo ukuze ungatshayiswa yimoto kukuba ngaphambi kokuba uwele umgwaqo, kumele ujonge ngasekhohlo ze uphinde ujonge ngasekunene. Xa uhamba ebusuku unxibe izinto ezikhanyayo.